Zwine ndi nga ita ndi u ya banngani kana u tou founela bannga nda vha vhudzisa nga ndindakhombo ya vhutshilo, nda kona u pfesesa uri i tshimbilisa hani ende ndi zwifhio zwine zwa ṱoḓea. Zwiṅwe zwine ndi nga ita ndo no wana yeyo tsedzuluso ndi u ya internet cafe nda ya u sedzulusa kha dzi internet uri ezwo zwe nda ṱalutshedziswa zwone kana zwe nda vhudziwa zwone naa zwi yelana zwe nda fhiwa zwone na ngei banngani,

A thithu vhuya nda kwamea nga tshifhinga tsha u lindela kha phoḽisi ngauri phoḽisi ine ra shumisa yone i ya ri fara zwavhuḓi ende i ya ita zwithu zwayo nga tshifhinga.

Hu na muthu ane nda mu ḓivha ono vhuya a litsha phoḽisi ya mbulungo nga nṱhani ha u ḓura ngauri phoḽisi yo vha i khou ḓura mara musi hoyo muthu o no kwamea kana ho no vha na lufu ha hawe zwe vha mu ḓisela muṱani wa hawe zwo vha zwi sa yelani na zwe a vha a khou badela zwone. A ḓiwana a songo fariwa zwavhuḓi sa muṱa, lune a ḓiwana a tshi kho yo u wana iṅwe phoḽisi kha vhaṅwe vhathu.

Nga nḓivho yanga ndi vhona forex hu u shandukisa tshelede kha mashango o fhambananaho, u vhona uri kha iṅwe mashango kana kha dzi kha mabindu a ne maṅwe mashango a ita u nga gold kha Amerikha uri i nṱha naa kana uri i fhasi naa. Hune zwi we hune zwi a ita zwi tshi vhuyedza masheleni a nṱha huṅwe zwa vhuyedza masheleni a fhasi nga u fhambana na kuitele kwa u ita forex yeyo.

Ndi vhona zwo khwaṱha nga maanḓa ngauri zwi tsireledza na uri vhathu vha sa tshimbile vha khou u ya dzi banngani u ita dzi internet kana uri vha sa dzule vha khou ya nṱha na fhasi, ndi zwone zwavhuḓisa ende zwi a leludza.

Vhukhakhi vhuhulwane vhune vhathu vha vhu ita musi vha tshi khou renga nnḓu, ndi u sa vhala mabambiri ane vha vha vho fhiwa musi hezwi vha tshi ita khumbelo ya masheleni ngauri haḽa mabambiri ane vha a wana a vha o nwaliwa zwidodombedzwa zwoṱhe zwine vha tea u zwi ḓivha. Zwine hu tshi swika tshifhinga ma tsha tsha u badela hayo masheleni vha vhona vha si khou pfesesa ngauri vhone vha vha vho no takalela uri vho no wana masheleni a nnḓu.

Hai a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ita mbadelo ya ṅwana fhedzi ndo no vhuya nda ḓiwana ndi kho ita mbadelo yanga ya yunivesithi. Ndi tshi khou badela tshi school fees nga luṱingo. A thi ngo vhuya nda vha na tshenzhemo khazwo zwine vhathu tshenzhemo ine vha nga ṱangana nazwo ndi musi vho nwala student number kana account ine a si yone, ndi zwone zwine zwi nga vha tshenzhemo nga uri zwi ḓo konḓa uri na tshelede yavho i humele murahu khavho i kone u ya ngeyi tshikoloni.

Ee zwi nga kwama ngayo mbadelo dza vhathu dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri kana, sa tsumbo ara muthu o vha a tshi khou badela faifi ṱauzeni nga ṅwedzi nga ṅwedzi ende thene, interest rate yawe yo vha i thene phesenthe ya ri interest i tshi gonya ya vha theḽufu phesenthe muthu a ḓiwana a tshi khou tea u badela faifi ṱuzeni faifi handirente. Ro vha ri sa ḓivhi uri, hoyo muthu u vha a sa ḓivhi zwa uri tshelede u ḓo i wana gai ya u engedza eyo tshelede.

Ndi nga thanyela nga u sa ṱoḓa u thusiwa nga muthu muṅwe na muṅwe, nda tenda u thusiwa hanefho hune ndi khou ya u shandukisa masheleni fhedzi na u ita uri haneyo masheleni e nda a shandukisa a dzule fhethu hune haneyo mavemu a nga si kone u a vhona kana arali zwi tshi konadzea hanefho hune ndi khou ya u shandukisa hone masheleni, nda ita uri vha a sie nga ngomu kha bannga yanga.

Zwine vha nga zwi lugisela khwine ndi u tou pfhesesa uri hu tshi ambiwa nga ha transfer duty hu vha hu khou ambiwa mini musi hezwi vha tshi renga nnḓu ngouri zwa transfer duty muthu u tea u tea u ḓivha uri musi a tshi renga nnḓu u tea u badela transfer duty.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhatholi na vhashumi vha bvise kana vha badele tshelede ya UIF nga uri zwi thusa musi muthu hezwi a si tshena mushumo a kone u wana haḽa masheleni e a vha a tshi khou a badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Muthu a tshi khou tea u renga nnḓu lwa u thoma u fanela u wana thuso nnzhi fhethu ho fhambananaho na u pfhesesa dzi khaedu dzine a dzi nga dzi ne a nga ṱangana nadzo. Na hanefho banngani hune a nga ita khumbelo ya masheleni, a nga wana thuso u kona u pfhesesa nga zwithu zwoṱhe zwine zwi nga ṱoḓea kana zwine zwi nga khakhea musi a tshi khou renga nnḓu lwa u thoma.

Vhukando he nda vhu tevhela musi ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa, ndi ya u ḓivha uri ndi ya kona u i shumisa na musi ndi sina tshelede, maṅwalo e a ya vha tshi ṱoḓea ndi u tou sumbedza tshi bammbiri tsha mushumoni tsha dzi mbadelo u sumbedza uri ndi nga kona na u swikelela eyo khumbelo ya garaṱa ya tshi kolodo.

A thi ngo vhuye nda vha na khaedu kana mbilaelo musi ndi tshi ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo a huna zwezwa nkhakhisa kana zwa nkunda.

Ndi uri a ḓivhe uri heyo khadi ya garaṱa ya tshikolodo i na limithi ende na ene muṋe a ḓivhe zwa uri vha ya sedzulusa uri vha we ḓo kona u zwi badela naa, vha dovha vha sedza na uri a huna dziṅwe dzi garaṱa kana a huna zwiṅwe zwikolodo zwine zwi nga u thivhelisa uri u sa ḓi wane u tshi khou vha na heyo khadi ya kana garaṱa ya tshi kolodo.

Zwine nda vhambedza musi ndi tshi ita khumbelo dza tshikolodo kha kha garaṱa, ndi u sedza uri i ntsha dzha vhugai, dzi mbuyela dza hone dzi do to itisa hani, na uri ndi ifhio ine ya vha khwine. Zwine zwa vha kha ndeme vhukuma kha nṋe ndi uri ndi nga kona u i shumisa kha zwithu zwine zwa vha vhuṱhogwa na kha vhutshilo hanga zwine kha musi arali ndi si na masheleni ndi nga kona u shumisa eyo garaṱa ya tshikolodo na.

Ndo shumisa kha epe ndi yeneyi ye nda ita khumbelo khayo maitele a hone o vha a sa konḓi ngauri ndo to vhudziwa zwi dodombedzwa zwine na u dina a zwi dini.

Nga uri akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe ndi yone ine yavha na dzi mbuyela dzo dza vhuḓi ende dzine dzi nga u thusa, so ndi ngazwo muthu a tshi nga khetha heyo akhaunthu ngauri heila iṅwe yo ḓoweleyaho u ḓo soko mangala wo ntsha kana wo shumisa tshelede yeyo ine u kho tea u vhulunga khayo.

Akhaunthu ya diphosithi yo dzudzanywaho, ndi a kha nthu ine muthu u wa vula wa wa sumbedza uri heyi akhanthu yo vulela tshifhinga tshingafhani, ndi ine u soko ḓi dziphosita kana wa panga masheleni hanefho na u itela uri u vhulunge khayo.

Zwithu zwavhuḓi zwa u thoma diphosithi ya yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku, ndi ya uri musi u tshi swika kha tshifhinga tshine wa toda u i dzhia heyo tshelede i ḓovha i nnzhi ende na yone tshelede ya hone i ḓovha yo no aluwa ngauri u ḓo vha wo i vhulunga tshifhinga tshilapfhu, zwiṅwe ndi zwa uri u a kona u ḓi ṋangela iwe muṋe uri u kho ṱoḓa u vhulunga tshifhinga tshingafhani, na uri i nga u thusa kha vhumatshelo kha heneyo tshelede une u kho tea u vhulunga khayo kha vhaṅwe i nga vha thusa u ya zwikoloni kana u thoma mabindu.

Kha u vula di diphosithi yo dzudzanywaho kana account ya u vhulunga masheleni haneyo, zwi thusa uri muthu a kone u swikelela zwithu zwo fhambananaho, a huna na khaedu ine muthu anga tangana nayo zwi to ṱoḓa muthu ane a ḓi fara na u kona u ḓivha uri ndi ngani a tshi khou vhulunga ayo masheleni kana ndi ngani o vula iyo diphosithi yo dzudzanywaho.

Ndi zwi pikwa zwinzhi zwine ndi nga zwa tshifhinga tshila zwine nda nga dzudzanya u shumisa akhaunthu ya diphosithi, zwiṅwe zwine ndi nga zwi shumisa ndi ngauri ndi nga thoma mabindu u anga, ndi ngauri ndi nga thoma u fhaṱa nnḓu, ndi uri ndi nga isa na vhana tshikoloni nga haneyo masheleni ane nda a dzudzanya kha akhanthu ya dibosithi yo dzudzanywaho.

Bannga i vhuyelwa nga nḓila ya vhuḓi ngauri musi hezwi vhathu vha tshi khou vheya tshelede kana vha khou vhulunga tshelede ya tshifhinga tshi lapfu hu avha kana zwine zwa vhidziwa upfhi interest rate kana zwa vhidziwa upfhi investment zwine zwivha zwi kho vhuyedza kana zwi kho vhuyela kha bannga.

Ee i thusa u langa tshelede ya vhoriṋe khwine ngauri ri a kona u u sendela vhaṅwe vhathu tshelede ri songo thoma ra ya dzi banngani kana ra ya dzi ATM hune ra ḓo to thoma ra ṋamela ra ṋamela dzi goloi uri dzi kono u zwi swikisa haningei dzi banngani.

Yo vha i tshi ḓo fhungudza mushumo ya u tonga u fhaṱela vhathu dzi nnḓu ara hu na zwine vha khou ṱoḓa zwone.

Ndi u ṱoḓa u ḓivhesesa uri tshelede yanga i banngani i shumiswa nga nḓila ḓe ende i vhulungiswa hani ende zwi konadzea hani uri ndi nayo ndi ya i kona u i sendela muṅwe muthu nga account.

Zwine zwi nga itea arali nda tavhanya u badela ḽounu nga u ṱavhanya ndi zwa uri interest i nga si to gonya ngo to ralo na uri zwi a thusedza na kha dzi credit score u kono u sumbedza uri arali ndi na zwikolodo ndi a kona u ṱavhanya u badela.

Akhaunthu ya bannga ndi akhaunthu ine ya vha ya iwe muṋe, ine wa vha u na masheleni une wa a vheya hanefho une hayo masheleni a vha a awu. Bannga i vha i tshi kho yo u farela one fhedzi mara a vha a au.

Zwine ndi nga zwi ita ndi zwa uri bannga i songo konḓisa musi muthu a tshi ḓo u vulisa bambiri. A tshi ḓo u vulisa account ara a si na maṅwe mabambiri i songo mu konḓisela, kha i shumise zwezwo zwidodombedzwa zwi no tonga dzi ID uri dzi kono u mu vulela account.

A zwi nga uri ndi fhi ndi ḓipfhe ndi tshi khou vha ndo lweledziwa ngauri arali vho mpha miṅwaha miṱanu zwi amba uri na nṋe muṋe ndi a kono u vha na tshifhinga tsho vhulunga haneyo masheleni ene ndi khou tea u a badela murahu u swikela miṅwaha miṱanu i tshi swika kana i tshi fhelela.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala nga ha mbuyelo ya tshelede ine ndi kho tea u i badela na u ḓivha uri i ya gonya naa kana yeyo mbuyelo ine nda vha ndo fhiwa nga tshetsho tshifhinga i vha yo guma hanefho naa.

Nyeletshedzo ine ndi nga vhafha ndi ya uri kha vha ḓivhese nga u hadzima tshelede musi muthu ara a tshi nga mannḓesa ara a tshi khou u humbela banngani fhedzi vho arali o vha a tshi khou humbela vho kha nṋe zwine ndi nga mu eletshedza ndi zwo to mu vhudza uri a badele nga tshifhinga tshine a vha a ḓo vha nayo khamusi ndi nga to mufha miṅwedzi miraru uri a kono u i badela a i vhuise yoṱhe.

Zwine ndi nga vha vhudza kana khonani ine ndi nga mu vhudza yone nga hu shumisa mobile money ndi nga mu vhudza uri a i vhuya ṱoḓa na airtime nnzhi nnzhi fhedzi u tea u vha wo ridzhisṱara nomboro dzawu na bannga uri i kono u ita mobile money ende zwo leluwesa ende uya kona na u transfera tshelede kana wa sendela khonani kana mashaka u kho ḓivha u hanefho hayani na u badela zwikolodo u a kona u badela zwikolodo.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓou vhulungesa nga maanḓa tshelede i ne ya ḓo nthusa kha vhumatshelo hanga na kha vhumatshelo ha maṅwe mashaka kana vhana na u itela uri arali havha na khombo hu dzule hu na masheleni ane a ḓo kona u ri thusa ro welwa nga khombo.

Ndi nga zwi takalela nga mannḓa ngauri hoyo muthu u vha o thusa muṱa wa hashu not nṋe fhedzi sa izwi masheleni a tshi konḓa luṅwe kana masheleni a tshi vha na tshenzhemo dzau so u ḓo ḓi vha o ri thusa ndi nga ḓi humbula na u mu livhuwa.